Ndzi nga n'wi vutisa leswaku i yini leswi a swi languteriwile eka yena loko a ha ri ntsongo? I yini lexi a nga xi endla ku va a endla leswaku swi humelela leswi a nga languteriwaka swona? Loko ku ri ku u tsandzekile ndzi va vutisa ku ri i yini lexi xi nga n'wi tsandzekisa? Ni n'wi vutisa nakambe loko ku ri ku leswi swi nga n'wi tsandzekisa a ku ta va na munhu loyi a ta n'wi pfuna, i yini swi nga n'wi endla leswaku a nga yi a ya eka vanhu va ya n'wi pfuna ku va a kota ku hetisisa leswi a languteriweke ku va a swi endla?

Byi na nkoka swinene hikuva ku na mintirho laha loko u ri karhi u tirha eka yona, u ta va na vanhu lavakulu lava va nga kotiki ku vulavula ririmi rin'wanyana kambe swi ta lava wena u tirhaka kona, u kota ku vulavula ririmi ra vona leswaku u ta kota ku va pfuna hi ndlela leyi va lavaka ku pfuniwa hi yona.

Ku ya hi leswi mina ni nga swi vona, ni vona vanhu va lunghisela ntlangu va ku kota ku n'wi amukela leswaku u vuyile entshaveni. Va n'wi dyondzisa leswi a fanelake a tiva swona tanihiloko se a vuyile entshaveni. Va n'wi nyiketa swakudya, va n'wi xavela leswi hinkwaswo leswi a nga swi kumi loko a ri entshaveni. Hi leswi mina ni nga swi vonisa xiswona swi endliwa.

Mintlhontlho hileswaku va fanele va dyondza mindhavuko ya vona leyi hambanaka. Loko ku ri n'wansati i fanele a dyondza mindhavuko ya ka n'wanuna lomu a nga tekiwaka kona. I fanele a tiva milawu hinkwayo leyi a a languteriwaka ku va a yi tiva as n'wansati loyi a nga ta tekiwa kona, loko ku ri n'wanuna u fanele a tiva leswi a faneleke ku swi endla eka ndhavuko wa loyi wa n'wansati ku va yena a kota ku va nuna wa loyi wa n'wansati. Ende mintlhontlho hileswaku swa va tikela ku va va dyondza hi nkarhi wolowo. Loko ni langutisa vavasati va ku tala, va hlupheka swinene loko va tekiwile eka ndhavuko wun'wanyana wo hambana na lowu nga le ka wona hikuva swa n'wi tikela ku va a dyondza ririmi ra kona, swa n'wi tikela ku va a landzelela milawu ya kona.

Hi mavonelo ya mina ni vona swi ri na nkoka ku va vatswari va tlangela siku ra ku velekiwa ka vana va vona, hikuva swi endla leswaku vana va vona va tsaka, swi endla leswaku vana va vona va va swi vona ku ri vatswari va vona va na mhaka na vona. Kambe loko n'wana a vona leswaku mutswari wa yena a nga tlangeli siku ra yena ra ku velekiwa, u ta swi teka ingaku mhana yena kumbe mutswari wa yena a nga na mhaka na yena hikuva, a nga tlangeli siku ra yena ra ku velekiwa. Kambe swi n'wi endla ku ri a kota ku na yena a titwa ku ri na mina va ni rhandza va swi kota ku tlangela siku ra mina ra ku velekiwa, va swi kota ku ni endlela swilo swa ku hambanahambana.

Lexi ni nga lavaka ku xi tiva i ku va ni lava ku tiva ndhavuko wa laha a humaka kona, ndyangu wolowo a humaka kona, leswi va swi endlaka, lomu a tshamaka kona. Na ku kota ku twisisa ku ri yena i munhu wa njhani, u tirha kwini, i yini leswi a swi endlaka eminkarhini ya ku tala.

Mina mavonelo ya mina a hi ku xavisiwa. Ku ya hi ndhavuko na lomu hi humaka kona ni vona ku ri swilo swa nkoka ku va munhu a hakeleriwa malovolo hikuva, loko munhu muteki a nga humesangi mali ku va a teka n'wansati wo karhi, ni vona ingaku loko se a n'wi tekile a tshama na yena a nga humesangi malovolo, xa ku sungula a nge vi na mhaka na yena. Xa vumbirhi a nge n'wi teki a ri n'wansati wa nkoka hikuva a nga n'wi humesela ka nchumu kambe, loko ku ri na mali leyi a nga n'wi humesela, u ta n'wi teka a ri n'wansati wa nkoka, loyi a nga ta n'wi hlayisa, loyi a nga ta n'wi langutisa vusiku na ni nhlekani. A endlaka ha kona leswaku hlayisekile, kambe loko munhu a nga humesanga malovola swa olova ku va a n'wi khoma hi ndlela yo ka yi nga ri kahle.

Lexi ni xi vonaka xi endlaka leswaku vanhu va rhurha eAfrika-Dzonga i timhaka ta mintirho. Hikuva hi mavonelo ma mina na leswi ni nga swi vona hileswaku eAfrika-Dzonga mintirho yi kona, kambe vanhu lava va nga dyondzeka, va nga khoma ti-degree na ti-diploma a va le ku kumeni ka mitirho. Hi swona swin'wanyana swi endlaka leswaku va hetelela va rhurha eAfrika-Dzonga va ya ematikweni mambe ku ya lava mintirho. Naswona swin'wanyani hileswaku i swa mabindzu. Van'wanyani va rhurha va ya ematikweni man'wanyana hikwalaho ka ku va va ya endla mabindzu kona hikuva swi olova ku endla mabindzu ematikweni mambe.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku swi na nkoka ku va va dyondzisa vana va vona swilo hinkwaswo leswi va faneleke va swi tiva tanihiloko va kula. Hikuva eminkarhini ya ku tala loko vana va nga dyondzisiwi, va hetelela va hlupha loko va ri karhi va kula, va hetelela va nga tivi nchumu. So swi na nkoka ku va vana va kota ku va va tivisiwa swilo hinkwaswo loko va ha kula leswaku na loko se va kurile, va nga hlangani na mintlhontlho.

Mintirho ya ndhavuko ya vavanuna emindyangwini, i ku va va endla ha kona leswaku ndyangu wa vona wu hlayisekile, vana va vona, nsati wa yena u hlayisekile. Na leswaku endyangwini swilo hinkwaswo swi tshamisekile, na ku va va pfuka va ya emintirhweni va ya va ya tirhela vana va vona ni vavasati va vona.

Lexi ni nga va byelaka xona i ku va ni va byela leswaku va nga ndzi yimela va ri karhi va le hisa timbilu hikuva, ndzi le xiticini xa mabazi ende mabazi ma le ku hlweleni. Loko ku va na swin'wanyana leswi nga ta endleka mayelana na swona, ndzi ta tshama ndzi ri karhi ndzi khome riqingho ku va byela hi swona kambe va fanele va ni rindzela hi ku lehisa ka timbilu.

Byi tisa kurhula, nhlangano ni ntwanano exikarhi ka vanhu nakona tihosi ta swi kota ku vulavula ni valawuri va mfumo ku va va kota ku pfuneka ku pfuneta eka timhaka ta swa vugevenga, vusweti na tidyondzo na swin'wana na swin'wanyana leswi swi lavekaka emugangeni.

A ndzi ta swi endla hikuva a ndzi fanelanga ndzi n'wi pfaleleka ehandle hikwalaho ka ku pfumala mutswari.

Manana ndzi nyike buku leyi. Ndza ku tiyisisa tanihiloko u ndzi vona masiku hinkwawo ndzi ri na ku navelana ku tinyiketela eka ku dyondza ku sweka e swakudya na swakudya swa ndhavuko so tiyisiseka leswaku yi ta hlayiseka emavokweni ya mina hikuva loko ndzi ri karhi ndzi ri na yona ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi dyondza ku sweka swakudya swa ndhavuko leswi va nga swi tsalela ebukwini nakona ndzi ta kota ku yi hundzisela tanihiloko ku ri nchumu lowu nga va kona eka vakokwa wa kokwana wa hina.

Bibele yi pfuna vanhu leswaku va nga endli mikhuva leyi ya ku biha, va nga dlayi, va nga yivi, va nga vi na xikhomela, munhu a nga kumeki a ri karhi a hemba na ku hleva vanhu van'wanyana.

Xakudya xa ndhavuko lexi ndzi xi tivaka i tshopi. So tshopi u teka makwembe u ma tsemelela u ma virisa ma vupfa loko se ma vupfile u wa gayelela loko u heta ku va va gayelela u wa sweka ku fana na loko u sweka vuswa. U sungula ku wa pyakutela u ri karhi u chela mugayo wa ku basa ku fikela a a tiya ku fikela laha u tsakelaka ha kona.

Ku ya hi leswi mina ni nga hlangana na swona eka vanhu van'wanyana. Mavito lawa ya va ya ri na leswi ya vulaka swona emikarhini ya ku tala ku fana na vito ra Vatakun'wagemba. Va ku byela leswaku vito leri i vito ra kokwana wa wena loyi a ri n'anga leyikulu kumbe loyi a ku ri na leswi a swi endla emutini wa ka hina kambe hi mikarhi yaleyo vito leriwani ri va ri ta na leswi munhu loyi a swi endla.

Mavonelo ya mina ndzi vona swi nga ha ri na nkoka tanihiloko vanhu va ku tala se va hanya exilungwini. Va swi kota ku teka vana va vona va va yisa eka vadokodela laha va nga ta fika va va yisa kona ku ya va endla leswi va faneleke va va endla swona.

Lowu ni vonaka wu antswa ku va wu tirhisiwa hi lowu wa catering hambileswi mikarhini ya ku tala wu kumekaka wu durha kambe loko ni vona lowu ni vonaka wu antswa hi lowa catering hikuva emikarhini ya ku tala laha ku nga na mucato kumbe xilahlo u hetelela u kuma ku vanhu va ku tala va chelela na tichefu laha munhu a hetelelaka a lova endzhaku ka karhi kambe loko ku ri na vanhu lava catering a swi olovi ku landza munhu u ya n'wi kombela ku va u n'wi chelela swakudya hikuva munhu yaloye u va a hakeriwile ku va a ta a ta cater-a swakudya.

Xiyimo xa swa vurimi emugangeni lowu ndzi humaka ka wona xa ha ri henhla swinene hikuva vakokwana va hina va pfumela leswaku loko ku rimiwini ku kumiwa swifaki, ku dyiwa swifaki, ku dyiwa miroho hi swona swi swi nga swakudya leswi swi akaka miri nakona endzhaku ka loko va rimile va swi kota ku hlengeleta mavele laha va yaka exigayini ku ya gayisa mavele leswaku va endla mugayo wa mavele lowu va wu vonaka wu ri mugayo wa kahle ku va vona va va va dya vona. Eka swifuwo naswona va swi vona swa ha ri na nkoka swinene hikuva swi endla leswaku va nga tikumi va humese timali ta ku ya xava tinyama loko va tshuka va navele nyama.

Vurhangeri bya vuhosi hala ta hina bya vavasati a byi kona hikuva va ha ri na ku pfumela leswaku munhu loyi a faneleke a rhangela ku fanele ku va wanuna ntsena.

Yi hlamusela hikwalaho ka ku hambana ka maendlelo ya vona. Maendlelo ya vona loko swi ta eka timhaka ta mindhavuko ya hambana.

Xakudya xa ndhavuko lexi ndzi xi rhandzaka i miroho ya tin'hwembe leyi ndzi yi rhandzelaka ku ri ya ni ndza ya ndzi nandzikela loko ni yi dya nakona i miroho leyi yi cheriwaka timanga.

Eka vatekani leswi mina ndzi lavaka ku mi byela swona hileswaku guxe ni vona ri nga fanelangi ku va ri va kona eka nkhuvo wa n'wina tanihiloko guxe ku nga nchumu lowu nga dyekiku emahlweni ka vanhu hambi n'wina loko mo tikuma mi dya guxe mi nga hetelela mi kumeka mi tithyakisile swimbalo swa n'wina leswi mi nga mbala. Leswi mi nga swi katsaka eka swakudya swa ndhavuko kumbe swa xintu eka ni nga hoxa vuswa, ni hoxa miroho ya mukhusa, ni hoxa miroho ya tinyawa, ni hoxa tin'hwembe, ni hoxa tshopi, ni hoxa tihove, ni hoxa na swin'wanyana leswi ni nga swi kumaka na xigugu ni nga xi endla leswaku ni xi xi va kona eka nongonoko wa n'wina wa swakudya wa nkhuvo wa n'wina.

Hi ndlela ya leswaku ku na lava va nga swi tiviku kambe loko va hlanganile va kota ku dyondzisana leswaku va swi tiva.

Ku yiwa endhuneni munhu a ya vula leswaku u lava ndhawu ya ku tshama, ndhuna yi ta ya ya laha ku pfuniwaka kona switandi leswintshwa ku ya lava leswaku yi nga n'wi nyika ndhawu yo ri tani hi kwini, nakona va langutisa leswaku ndhawu leyi u yi lavaka yikulu ku fika kwini. Kutani loko u langutisile u vabyerile na ndhawu leyi u yi lavaka na ku va ku yikulu ku fika kwini wa swi kota ku a ku byela ku ri u fanele u hakela mali muni ku va u kota ku kuma ndhawu liyani. U hakela mali liyani loko u heta ku hakela mali liyani ivi u kuma maphepha ya ndhawu liyani endzhaku ka loko u kume maphepha va ku endlela leswaku u kota ku kuma mati u kuma na gezi.

Xa ku sungula ndzi nga va nyika xikombiso hi vakokwana wa hina, leswaku loko hi langutisa vakokwana wa hina vakokwana wa hina loko hi va langutisa mimiri ya vona ya ha tiyile va ha ri na matimba ya ku endla mintirho ya ku tika leyi vantshwa va manguva lawa va tsandzekaka ku yi endla. Loko hi langutisa vakokwana wa hina a va na byona vuvabyivuvabyi lebyikulu lebyi byi nga kota eminkarhini ya sweswi hikuva swakudya leswi a va swi dya eminkarhini liyani na leswi va ha swi dyaka eminkarhini leyiwani hi swona swi endlaka leswaku va nga kumeki va ri na vuvabyi vuvabyi lebyi byi nga kona eka manguva lawa. Ku fika kwalano ndzi nga va hlohlotela leswaku swi na nkoka ku va hi kota ku dya swakudya leswiwani hikuva swa pfuna eka miri wa hina leswaku hi nga ngheneriwi hi mavabyi lama ma nga kona eminkarhini ya sweswi kambe swi hi pfuna na leswaku mimiri ya hina masocha ya miri ya hina ya va ya tiyile hi nga vi na ku loloha hi nga vi na ku va mimiri ya hina hi nga swi tivi ku ri hi karhalisa.

Nkoka wa kona hileswaku eka vuyimbeleri lebyiwani eminkarhini ya ku tala va va va ri karhi va va hi dyondzisa mindhavuko ya Vatsonga, va hi dyondzisa mincino ya Vatsonga, va hi dyondzisa va dyondzisa na swin'wanyana swa ku tala leswi swi nga na nkoka ku va hina vantshwa hi swi tiva hi ndhavuko wa Vatsonga na leswi ku tlangeriwaka xiswona loko swi fika ku ta eka mincino ya ndhavuko wa Xitsonga.

Mina vuyimbeleri lebyi ndzi byi rhandzaka e vuyimbeleri bya Gospel hikuva eminkarhini ya ku tala loko ndzi tikuma ndzi yingisela vuyimbeleri lebyiwani moya wa mina wa pfuxeleleka loko ndzi titwa ndzi nga ri kahle emoyeni, wa pfuxeleleka ndzi tshama ndzi ri right ndzi tshama ndzi tsakile loko ndzi ri karhi ndzi yingisela vuyimbeleri lebyi.

Leswi swi endlaka leswaku tirhesipi ta ndyangu ti hambana na leti kumekaka eka inthanete, hileswaku switirhisiwa leswi swi tirhisiwaka loko ku ri karhi ku swekiwa swo hambana. Eka leswi swi kumekaka eka ndyangu hi leswi ku nga swakudya swa ti basic leswi swi kotaka ku endla swakudya sweswiyani swa ku vanhu va kota ku dya kambe leswi swi kumeka eka inthanete swi va ku ri swakudya leswi swi nga rich leswi vulaka ku ri u kota ku tirhisa swakudya swa ku tala na ku endla swakudya leswi swi kumekaka swi ri na ku aka miri. Na leswaku leswiya swakudya swi kumeka eka inthanete swa ku tala swa koho hi leswiya swa ku huma eka vanhu va ngohe ya ku basa.

Vanghana tanihiloko mi swi tiva mi tiva na khombo leri ri nga endleka eka hina mali ya mina a ya ha ringanelanga ku ri ndzi nga xava swilo swa ku tala eka ku tlangela ku velekiwa ka mina, kambe a ndzi kombela ku tanihiloko ha ha ya ku tlangeleni a ndzi kombela leswaku loko ma ha vekisa mali ya n'wina ya ku xava swo nwa a ndzi kombela leswaku mi kota ku tisa nyamanyana yitsongo leyi nga ta kota ku tatisa eka leyi ndzi nga ta xava yona leswaku hi ta kota ku ya tlangela.

Ncino wa ndhavuko lowu ndzi wu rhandzaka wa Vatsonga i ncino wa xibelani loko ndzi ri karhi ndzi cina xibelani wu ndzi endla leswaku ndzi titwa na mina ku ri ndzi Mutsonga ndzi wela eka Vatsonga.